Nṋe ndi vhona zwi tshi vhuedza nga maanḓa ngauri, ha vha vhathu vha tshi ḓa kha fhano ḽa kha fhano ḽa shango ḽa Afurika Tshipembe, vha vha vho ḓa u vhona zwithu zwinzhi nga maanḓa, vha vha vho ḓa u ya stadium, fhethu hunzhi nga mannḓa ende vha vha vho ḓa na dzitshelede nnzhi, zwi ita uri ikonomi ya fhano kha ḽa Afurika Tshipembe i aluwe. Zwi dovha hafhu zwa ita uri na vho ramabindu na vho vha vhe na profit nnzhi vha vhe na tshelede nnzhi ngauri, vhaendela mashango vha vha vha tshi khou ṱoḓa u divhesesa zwithu zwa kha ḽino ḽa Afurika Tshipembe.

Nṋe mitambo ine nda i takalela ndi ya u ṱavhanya, mitambo i ngaho, u gidima, u tamba bola ya milenzhe. Ndi i takalela ngauri ndi vha ndi khou ita nyonyoloso u itela zwori mutakalo wanga u vhe wavhuḓi.

Ndi nga tamba mutambo wa bola ya milenzhe ngauri nne ndi funesa nga maanḓa bola ya milenzhe, ndi dovha hafhu nda funa u ita ṱalela, ende i nthusa uri ndi vha ndi khou ita nyonyoloso uri muvhili wanga u dzule wo takala

Zwi thusa matshudeni u ṱalusa shango kana vunḓu ḽavho, kana manwe mavuṋdu o yaho ngo fhambanana, vha ya kona u ḓivha uri uyu muvhala ndi wa vunḓu ḽifhio.

Ndi vhona uri nḓila ya khwiṋe ya u khwinisa mitambo, ndi vhona uri zwikolo zwi ṱangane zwi ite miṱaṱisano uri vhana vha kone u dzhenelela nga vhunzhi.

Nṋe ndi vhona u nga mutambo une wa fanela u vha hone ndi mutambo wa u gidima, ha dovha hafhu ha vha na mutambo wa bola ya milenzhe, na mutambo wa netball. Izwo zwithusa vhagudiswa u bvisela khagala taḽente ine vha vha nayo, ende zwi nga dovha hafhu zwa thusedza uri vhaḓi wane vha tshi khou ya kule nga mitambo iyo, ngauri u ḓo wana ṅwana a tshi kona nga maanḓa u raha bola ya milenzhe, hune a tshi ḓo vha a tshi khou ṱalelwa nga vhaṅwe vhathu, vha mu dzhia vha mu isa fhethu ha khwine, kana a ṱuwa a tamba bola kha dzi thimu khulwane dza nṱha, zwine zwa ita uri uyo ṅwana career yawe ya bola, o kana vhu matshelo hawe ha bola huvhe ha vhudisa nga maanḓa.

Nṋe ndi vhona unga vha nga vhuyelwa ngauri arali huna masheleni, vha ḓo kona u isa vhana vhane vha khou kona u tamba bola nga maanḓa, vha vha isa kha dziṅwe province hune dzi opportunity nnzhi dzi haningei, ndi hafhaḽa hune vha ḓo ita thimu yavho ya vhana vha no kona, ya ṱuwa ya, ya ṱuwa ya vha i i khou ita dzi mbambe na iṅwe thimu ine nayo i ya kona, ndi hafhaḽa hune hu ḓo dzhiwa kana hu ḓo ṋangiwa vhatambi vha khwiṋesa, vhaṱuwisiwa kha national uri vha kone u ṋangiwa nga dzi thimu khulwane haningei dzingaho vho Kaizer Chiefs.

Nṋe ndi vhona unga dzi club dzi fanela u ṱhogomela nga maanḓa kha u fhaṱa vhukoni ha vha, ha vhaswa u itela uri havhaḽa vhaswa vhavhe na vhukoni hune muṅwe na muṅwe a do vha vhona, vha dovhe hafhu vha kone u ḓi wana vha tshi khou isa phanḓa na u tamba iyo mitambo kha national hune vha ḓo kona u vha vha khou wana masheleni musi vhatshi khou tamba ngei nṱha kha dzi team khulwane ngauri, arali zwa zwino ra ita zwa u sokou tatisana, huvha hu sina hune ra khou ya hone sa lushaka.

Hai, nṋe ndi vhona vhagudisi vha songo ḓala ngauri vha zwi sedza, a rine ri wanala mahayani, ri bva kha zwikolo zwa mahayani, zwino zwi a konḓa nga maanḓa uri u tou wana mugudisi ene a na nḓivho yoṱhe yoṱhe ngauri, na uri a wane certificate tsha u gudisa nazwo zwi ṱoḓa masheleni manzhi, zwino nṋe ndi vhona u nga zwa khwine ndi zwa uri hu vhe na mbekanyamushumo ya u gudisa vhagudisi nga ha mitambo yoṱhe ine vha tea u gudisa yone, uri vha vhe na nḓivho yoṱhe.

Nṋe ndi vhona mbekanyamushumo ya mitambo yo thusa zwihulu kha vhaswa uri vhaḓi wane vha khou ṱutshela kule na vhugevhenga, kana vhutshinyi, ngauri mafheloni a vhege maṅwe na maṅwe hu avha hu na mitambo mudavhini, mbekanyamushumo ya zwa mitambo i ya ita mitambo ya u ṱaṱisana kha vhaswa, zwino vhaswa vhoṱhe kana vhunzhi ha vhaswa vha vha vhe mudavhini haningei vha tshi khou ita zwa mitambo, vha vha vho hangwa kha zwa u ita zwa vhutshinyi, kana zwa u ṅwa mahalwa na zwidzidzivhadzi. Zwino nṋe ndi vhona yo thusa nga maanḓa.

Muvhuso ndi wone une wa tea u lambedza vhaswa siani ḽa zwa mitambo uri vha kone u swikelela na miṅwe mitambo nga vhuḓalo hu si na upfhi vha khou kundiwa masheleni a u renga dzi tshomedzo dza iyo mitambo.

Ndi nyonyoloso dzi ngaho u gidima na u tamba bola ya milenzhe. Ndi vhona unga izwo zwithu zwi a kona u khwaṱhisa marambo a muvhili wa muthu zwa dovha zwa muthu mutakalo wa vhuḓi.

Hai, nṋe ndi vhona dzi influencers dzi sa zwi dzhenelele zwa mitambo kana zwa dzi nyonyoloso uri vhathu vha vhe na mitakalo ya vhuḓi.

Mbuelwa ya musi muthu a tshi khou ita nyonyoloso ndi ya uri uvha a kho fhaṱa muvhili wawe, uvha a tshi kho khwaṱhisa marambo a muvhili wawe. A ita uri muvhili wawe u vhe na mutakalo uri na musi hu tshi khou ḓa malwadze malwadze maṅwe na maṅwe a sa soku mu kavha ngauri muvhili wawe u ḓo vha wo takala na maswole awe a muvhili a dovha o takala.

Ee, nṋe ndi vhona hu na u dzhenelela khwine kha tshikolo tshe nda dzhena khazwo ngauri zwa mitambo ndi zwithu zwine vha zwi dzhiela nṱha ngauri vha nga wana muṅwe ṅwana wa vha gudi or ṅwana a na talent kana a na vhukoni ha u tamba iyo mitambo a fhedza a tshi khoya kule, a fhedza a tshi kho ita masheleni nga uyo mutambo.

Ee, nṋe ndi vhona hu nḓila ya khwine ya u fhaṱa vhukonani na vhanwe vhathu vhane u sa vha ḓivhe ngauri arali no ya mitamboni sa tsumbo arali ni tshi khou tamba bola ni ḓo fhedza no ḓivha vhathu vhane na kho tamba navho bola na fhedza ni tshi vho ḓivhana ngauri ndi ḓo ḓi fhedza ni tshi kho ḓi tamba noṱhe iyo bola. Zwino zwi ita uri vhathu vha vhe na vhushaka ha vhuḓi kana vha wane dzikhonani dza vhuḓi.

Zwine nda zwi takalela nga ha dzi thonamennde kha vhuponi ha hashu ndi zwa uri idzo dzi thonamennde ende dzi vha dzi tshi kho kuvhanganya vhathu fhethu vhuthihi dzi vha dzi tshi kho fhaṱa vhushaka dzi ita uri hu vhe na vhushaka vhune ha vha hone afho fhethu. Zwi ita uri shango ḽi kuvhangana fhethu vhuthihi takaliwa vhathu vha borolowe vha tshi kho vhona miṱaṱisano iyo kana zwi thonamennde idzo. Zwa dovha hafhu zwa ita uri afho kha vhupo honovho vhathu vhane vha rengisa zwiḽiwa kana vhane vha rengisa zwithu zwiṅwe na zwiṅwe vha fhedze vho vhuyelwa ngauri vhathu vha vha vha tshi kho renga afho fhethu zwino zwivha zwi zwavhuḓi nga maanḓa uri vhadzulapo vha vhuelelwe zwihulu nga idzo dzi thonamennde.

Dzangalelo ḽo ḓa musi ndi tshi khou borea nda thoma u gidima nda ya na mudavhini ndi i swika mudavhini nda wana u khou tambiwa bola ndi hafho he nṋe na nṋe nda dzhena mudavhini nda tamba bola ndi afho he dzangalelo ḽa nga ḽa u ita ḽa ḓa hone, zwino ndi ita nyonyoloso nga u gidima na u raha bola zwi thusa nga maanḓa kha u ita dzi nyonyoloso dzanga.

Phambano ine nda i vhona ndi ya fhethu hune ha vha hu tshi khou tambeliwa hone kana midavhi ine yavha i kho tambiwa khayo ngauri kha fhethu ha mahayani a hu na midavhi ine yavha na dzi ḽounu kana dzi green grass hu vha hu tshi khou tambelwa buseni, zwino ngei vho kha dzi ḽokushini kana dzi ḓoroboni hu tambeliwa kha midavhi ya vhuḓi mudavhi ine yavha na dzi ḽounu kana dzi green grass. Ha dovha hafhu vha tamba nga zwishumiswa zwo teaho kana zwishumiswa zwavhuḓi zwi ngaho dzikhokho dza vhuḓi hu na uri mahayani hangei asi vhoṱhe vhathu vhane vha kho kona u swikelela dzi khokho dza vhuḓi kana dzi khokho dza madzina.

Ee, ndo no ḓi wana ndi tshi khou fhaṱa vhukonani vhukuma kha iyo mitambo ya bola online ndo no vha na khonani nnzhi nga maanḓa dzine na zwino ro ṱangana online. Mara zwa zwino vhathu vha tshi ri vhone vha nga tori rovha mukomana na murathu nga nḓila ine ra funana ngayo. I yo geimi yo ita zwori ndi wane mashaka mashaka ane a si mashaka anga a vhukuma mara uyo muthu ndi muvhona a khonani yanga ya vhukuma. Ngauri u a nthusa nga zwithu zwinzhi na nṋe ndi a muthusa nga zwithu zwinzhi.

Geimi ine nda i funesa nga maanḓa online ine i dovha hafhu ya khwaṱhisedza vhukonani hanga na vhangana vhanga vhane nda vha ndi tshi kho tamba navho. Ndi game ya bola ya milenzhe, iyo game ya bola ya milenzhe i ita uri vhukonani hashu vhu khwaṱhe ngauri ri dzula rikho tamba. Ri dzula ri tshi khou ṱaṱisana uri ano konesa ndi nnyi zwino uri ri wane muthu ane u khou konesa ndi musi ri tshi khou tamba roṱhe ri khou ṱaṱisana hanefho so izwo zwithu zwi ita uri vhukonani hashu vhu khwaṱhese nga maanḓa.

Masiandoitwa ane a itea ndi a uri biṱiri ya laptop yanu i ya fhedza i tshi khou fa kana i ya fhedza i si tshena mannḓa. Ngauri i dzula i bizi i dzula hu kho tambiwa geimi so iyo beṱiri i mbo ḓi fa ya sala i si tsha fara mulilo. Maṅwe masiandaitwa ndi uri laptop yaṋu i a fhisa nga mannḓa ḓowana laptop yaṋu itshi kho fhisa ya sala itshi vho balelwa u takula iyo geimi kana i khou balelwa u ita zwithu. Ndi hafhaḽa hune ni ḓo vhangela laptop yo novha slow ni tshi ita zwithu i tsha tenda i slow.